Kufuneka bona umuntu aphathe umazisi wakhe, kufuneka aphathe incwadi yalapho ahlala khona bese ke lapho-ke uzokukghona ukobana angavulisa i -akhawundi yebulungelo.

Kubaluleke khulu, kuqakatheke khulu bona umuntu avule i-akhawundi yebulungelo ukuze ayokwazi ukubeka khona imalakhe begodu imalakhe ngeze yalahleka lula njalo.

I-akhawundi yebulungelo ungayivula ngokuthi utjhinge ngebhanga, usekhona amaphephakho kufana nomazisi, incwadi yokuthi uhlala kuphi bese-ke ngebhanga yebulungelo lelo, bazokuvulela i-akhawundi lapho kuzokuthathwa khona imigadangiso yakho, kufakwe khona imininingwana yakho, izinto ezifana njengalezo.

Kufanele bona imibuzo efanele ebuziwa kukobana umuntu lo uyasebenza na, kunala athola khona imali, kubuzwe nokuthi i-akhawundi le uyivulela yena namtjhana uyivulela umuntu, kubuzwe imininingwana efana nokuthi uhlala ndawanaphi, izinto ezifana nazo lezo nokobana nakube uyasebenza kungena mali ukuyokufaka malini, iimbuzo efana naleyo.

Uzokufanele bona wenze irhubhululo mantanzi ngaphambi kobana uyokwazi ukukhetha ibulungelo elifanele iindingo zakho. Uzokuthola bona amanye amabulungelo abiza khulu kanti amanye abiza phasi. Lokhanyana nawuyenzile irhubhululo lakho uyakghona ukuthi uye lapho, kuzokuthi iindingo zakho zihlangabezeke.

Ibulungelo liyivikela kuhle imali ngombana nemininingwana yakho begodu omunye umuntu akakwazi ukufinyelela kiyo ngaphandle kokuthi andlule kuwe.

Iforomo lokuvula i-akhawundi uligcwalisa ngokuthi uye khona. Ufake imininingwana yakho yoke, ufaka imininingwana yokuthi ungubani, wakuphi, wazalwa nini, wabelethwa nini, kuphi begodu ingabe bakhona mhlambe abantu obanakekelako ekhaya, izinto ezinjengalezo, uzigwalisa ngaphakathi ebulungelweni.

Ngeyokuthi, imali leyo ngegada ikarida lakho lelo lebulungelo begodu ikarida lakho akukafanelanga bona lihlale lingana litho. Ngalo-ke ingakho-ke kuthi nawuvula i-akhawundi, kufanele kube nemalinyana oyikhiphako eqade ukuze uhlale nawe unemali ekaradeni lakho.

Iphini iyinomboro, ngingatjho bona yinomboro eyifihlo eyaziwa nguwe wedwa wena mnikazi webulungelo lekarada leyo namtjhana i-akhawundi leyo bese iphini iqakatheke khulu ngombana iba yifihlo. Yenza izinto zibe lula ukuthi namtjhana ulahlekelwe yikarada le, kungabi nomuntu oyokwazi ukudosa imali leya wena ungekho.

Indlela elula nephephileko yokusebenzisa i-ATM kukobana lokhanyana nawuyokukhipha imali ujame hlanu kwayo, wenze isiqinisekiso bona uyayifihla, ufihla ini na? Ufihla iphini begodu wenze isiqinisekiso sokobana i-akhawundi le namtjhana i-ATM oyisebenzisako ngaphambi kokobana ufake ikarida lakho, uthome ugandelele laphaya laphaya kubhadalwe khona u-cancel kube kane ukuze nawufaka lakho ikhathi, lingekhe ladliwa mtjhini namtjhana abotsotsi bakwazi ukuthi bayenze labo ikhathi, benze ubutsotsi ngombana bunengi ubukirikitjana obenziwa ema-ATM.

Into eyenza bona emabulungelweni bafune ubufakazi besiphande kukobana, bafuna ukwazi ukuthi babe nesiqinisekiso sokobana umuntu avule i-akhawundi nguwe begodu vele uyahlala lapha endaweni la uthe wena uhlala khona. Ziqakatheke khulu izintwezi ukuze bakwazi ukuzifaka laphaya emtjhinini yabo ukuze namtjhana mhlamunye ikarada lakho lilahlekile bakwazi ukukuthola msinyana.

Iye, woke umuntu uvumelekile bona avule i-akhawundi, ngibala nazo iinlukazi kanye namaqhegwana.

Umuntu angalithola kuhle ilwazi nge-akhawundi yakhe lokhanyana nakangavakatjhela ngebulungweni lapho avule khona i-akhawundi, athole lelo lwazi kanti ubulula nobuduze bakhona ukuthi umuntu angaba ne-App yebulungelo leyo, angene afake iphini yakhe bese-ke uthola-ke ilwazi lelo atlhoga kwangaleso sikhathi.

Umuntu into ekufanele bona ayenze msinyazana lokhanyana nakalahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo kukobana, athinte abantu bebulungelo masinyana, bakwazi ukulimajamisa ikarada lakhe ukuze umuntu olidobhileko angakwazi ukulisebenzisa.

Kufanele, igadango umuntu anaglithatha lokhanyana nakalahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali, kufanele bona aye ngebulungelweni lakhe la avule khona i-akhawundi, bamsize ukuvula, ukwenza enye iphini ukuze akwazi ukukhipha imalakhe.

Kufanele umuntu abe neminyaka ematjhumi nobunane.

Iye, itheknoloji iletha amatjhuguluko amanengi ngombana kwanjesi uyakghona bona uzivulele i-akhawundi ukhona ngekhaya ngendlini, uphathe nje umaliledinini wakho, uphathe nalezinto ebafuna bona uziphathe, ube nomazisi, ube nencwadi yesiphande yalapho uhlala khona.

Awa, anginaso nami isibindi leso sokuvula i-akhawundi. Ngisaba ukuthi omunye angathatha imininingwanami ayenze ubugebengu bakhe, kutholakale ngasuthi ngimi. Ngalokho-ke anginaso isibindi sokobana ngingavula i-akhawundi ngisebenzisa i-inthanethi.

Nawuvula i-intjhorensi yepilo, bafuna umazisi ngombana bafuna ukwazi bona umuntu ovula i-insurance le, nguwe na namkha akusuwe ngombana esikhathini esinengi abantu bavula i-insurance zeempilo ngabomazisi babanye abantu, ababeregisa abomazisi babo.

Iye, iintokfeli zisawuletha umehluko kilabo abazingenelako ngombana iintokfeli ziyakusiza lokha nawunomsebenzi ejarideni ngombana abantu beentokfeli baletha ukudla okunengi, imali kanye nezandla. Abantu abangenele iintokfeli bayarhelebheka kakhulu ngombana iintokfeli ziyarhelebha esikhathini esinengi, uthola ukuthi awunamali yokuthenga ukudla kunomnyanya owenzako.

Nawuboleke imali ebhanga kodwana nasele kufanele bona uyibhadele namkha uyibuyisele sebafuna edlula le oyibolekileko ngombana imali le oyiboleka ebhanga iyazala, ibanamakonyana nawungayibhadeliko. Ngemva kwesikhathi nakufanele uyibhadele namkha uyibuyisele, sekuba nemali engezelelweko, sebafuna imali edlula le oyibolekileko.

Ngokubona kwami, woke umuntu ufanele bona afumane imali yesibonelelo evela kurhulumende ngombana woke umuntu unemiraro yakhe efuna imali, ingakho-ke bona woke umuntu kufanele ayifumane imali yesibonelelo evela kurhulumende ukuze azokukghona ukurarulula imiraro aqalene nayo, efuna imali.

Ngokubona kwami, imali yesondlo neyesibonelelo evela kurhulumende iyawuletha umehluko eempilweni zabantu ngombana abanye abantu basuke banganayo imali leyo, ngakho-ke imali le yesondlo evela kurhulumende iyabarhelebha abantu abanengi begodu iyawuletha nomehluko eempilweni zabantu ngombana ngemali le oyithola kurhulumende uyakghona ukuthenga izinto ozitlhogako.

Ukurholisa abogogo imali yomndende namkha yepentjheni ngedijithali kubasiza ngokuthi, kungabikhona iinlelesi ezizobalelesela zibathathele imali yabo yepentjheni namkha yomndende. Ukubarholisa ngedijithali kubasiza khulu ngombana bayakghona bona ukuzikhiphela bona imalabo, bangathumi abantu, uzothola ukuthi kwesinye isikhathi bayabadlelezela.

Ngokubona kwami, kanengi kubabomma ababaneenqhema zeentokfeli ngombana bomma abathanda ukwenza iminyanya begodu iminyanya yabo ifuna kwangathi ungaba neentokfeli ngapha nangapha ukuze uzokukghona ukuphetha umnyanya wakho owenzako begodu kwesinye isikhathi, iintokfeli lezi ziyabarhelebha abomma lokha nabenza iminyanya.

Umukghwa wokuthi abanye abantu mabafumana imali yesibonelelo sikarhulumende bese basela ngayo utjwala, umukghwa wabo lo ungaqedwa ngokuthi imali yesibonelelo sikarhulumende le ingasangenela kibo kodwana ingenele kwabantu abaseduze nabo ukuze bazokukghona bona babathengele izinto abazitlhogako, bangathathi imali le bayokusela ngayo utjwala.

Mina ngithi imali yesondlo sabantwana abayirhola nge-SASSA, ayirholwe ekupheleni kwenyanga ngombana ekupheleni kwenyanga zinengi izinto ezitlhogakalako ngendlini namkha izinto zabentwana ezitlhogekako nakuphela inyanga ngombana yangarholwa phakathi kwenyanga, iyokuphelela ezintweni ezingakabaluleki ekungasingizo zabentwana.

Ngaphambi kobana umuntu athathe imalimboleko makabuze inani lokubhadela ngenyanga. Nanyana ngiziphi iinhlawulo zokubhadela ngaphambi kwesikhathi. Iimfuneko zokufaneleka, isibambiso esitlhogekako, imiphumela yokubhadela okuphuthelweko. Amatjhuguluko wesikhathi esingaba khona, amadokhumende atlhogekako, umthelela isikolo sakho sesikwelete nanyana ngiziphi iinkomba isikhathi sokupholisa nezinye iindlela ozicabangisileko.

Iye, ngiyavuma bona iinsebenzi zemabulungelweni zinelungelo lokobana zikhulume nanyana ngiyiphi indlela nabantu abafuna isizo kibo begodu kungakhethi bona bakhulu nofana bancani ngombana banelungelo lomsebenzi nesibopho sokuziphatha sokuthintana nanyana ngubani ofuna isizo kibo omncani namkha omdala basebenzisa iindlela ezihlangabezana neendingo zomsebenzisi ngamunye.

Amagadango ekufuze uwathathe nawuqotha abaqatjhi obaqatjhisileko eendaweni zokuhlala sebaneenyanga ezimbili bangabhadeli. Kufuze ufake isibawo esitlolwe phasi semali esele ngemuva ngesikhathi sokubhadela bese uthintana nomeli wezomthetho wepahla. Ngombana abanye abaqatjhi banekani begodu angeze wakghona ukubaqotjha uwedwa. Kufuna bona ube nabameli abazokurhelebha bona ubaqothe endaweni yakho.

Iye, ningakghona ukuzuza noke nange umma anganifaka ku-itjhorensi yakhe ezuzisa woke umuntu begodu nanoma nibahlanu njalo nibentwana bakhe ningazuza noke ku-itjhorensi yakhe.

Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona bavule ama-account. Woke umuntu uvumelekile bona avule i-account. Akukhethi bona umdala kangangani namkha umncani kodwana kufanele ubengaphezu kweminyaka ematjhumi nethoba begodu woke umuntu kufanele abenayo i-account khulukhulu amaqhegu neenlukazi ngombana abantwana babo namkha iinzukulu zabo zivame ukubathathela imali lokha nayihleli ngendlini ingekho ku-account.

Amagadango engingawathatha ukuze kube nomthetho oqinileko begodu olandelwako. Nangingaba mdosiphambili wesiqhema somrholiswano, ngingathatha amagadango wokuthi woke umuntu arholise ngesikhathi begodu kungabi khona umuntu ozokurholisa ngemva kwesikhathi. Ngingathatha amagadango newokuthi kufanele sihloniphane njengabantu abasesiqhemeni somrholiswano.

Lokho kungaba bufakazi bokobana sisakhamuzi bomnyango wezeemali kuvamise ukutjho idokhumende esemthethweni eqinisekisa bona uyisakhamuzi senarha lapho ufaka khona umthelo. ESewula Afrika lokho kungaba yincwadi kamazisi yeSewula Afrika evumelekileko nofana ikhadi elihlakaniphileko.

Ukufaka isibawo semalimboleko yesikhathi esifitjhani. Utlhoga umazisi osebenzako, ubufakazi bemali oyitholako, amaphepha womrholo, iintatimende zebhanga nofana amafomu womthetho, i-akhawundi yebhanga esebenzako kanye nemininingwana yakho yeenkolodo zakho zoke.